Eya, ha ho sa hlokeha hore o reke pampiri kapa o nkemele ke kgutle mosebetsing hore o kgone ho bala pampiri. O kanne wa bala ditaba kaofela tse o di batlang mo mohaleng wa hao. Ko re dipampiri se ba romela ditaba ka mehala.

Ntho e nka go eletsang yona hore o etse ke hore o latele batho ba bang ba ba etsang le yona le bona ba etsa ntho ena eo o e etsang. O lebelle ka mokgwa ba etsang ka teng. Mme le wena o latele empa o etse ka tsela, e leng hore wena o tla kgona ho e etsa ka teng. Hore ho bonahale wena, ho seka bonahala bona. O fapane le bona.

Se nka se etsang nka ba bontsha sebedisa wife ya rona. Re tlamehile hore neke data ba batla ho sebedisa Internet mabapi le sebetsi ya sekolo kapa ho ba kgotsi ba bona jwanong hore re ke re sebedisa tjhelete e ngata ka data ho betere hore ba sebedise Wi-Fi.

Ntho e ke etsang letsatsi ka letsatsi, ka mohala wa ka wa letheka ke ho bua le bakgotsi le ba lelapa la ka. Ke nahana hore ha ke sa utlwa hore matsatsi a bona le bophelo ba bona bo ya jwang. Nka se kgone ho bona boroko hohang.

Ntho e etsang hore dikoranta tse hatisitsweng di sa hlolo di rekwa haholo, ke mohala wa lethekeng. Hobane ka mohala wa lethekeng re se re fumana ditaba ka nako e di etsahalang ka yona. Ha re sa hlole re emela hore ho hatiswe pampiri hore re di fumane. Jwale sena se etsa hore mang kapa mang ebe moqolotsi. Ho sa hlola ho hlokeha baqolotsi ka bongata. Se seng se ne re etsa ka sona koranta re ne re phepafatse mavestere ka tsona ha ne re le sekolong.

Ntho e etsang hore batho ba sa hlolo ba reka dimakasine ke di-social network. Batho se ba ya di-social networking tsa ho tshwana le bo-Instagram, ho na le hore ba ye di-magazine-ng ebile di-magazine di a re kwa. Haele di Instagram yona ha e rekwe, ha o lefe letho. Ke kgale ke qetelletse ho reka magazine, ke nahana ke dilemo tse ka hodimo ha tse leshome.

Le di ngata difilimi tse se ke di ratile tse tswang mona Afrika Borwa. Ebile ke di ratela hore di bua ka ntho tse ke di tsebang. Ebile di sebedisa maleme a ke wa utlwisisang. Filimi e ke e ratang ho di feta kaofela ke e nngwe ya kgale, e ne e bitswa Mapantsula.

Nna ke sebedisa Wi-Fi Unlimited Wi-Fi. Ke sebedisa nakong e ngata ka di-social network hore ke kgone ho bua le ba mo le baratuwa ba ka le ba leloko, le metswalle ya ka. E, ha ke se na yona, ke ba le bothatanyana ebile nakong e ngata mo ka se nang yona ka ha se ke tjhelo hore ke sebedisa unlimited Wi-Fi ke ha ho sena mabone. Ebile ke ba o ka re ke siya ke monahano. Ntho ena ke nahana hore e etswa ke hore re se re tlwaetse ho sebedisa internet haholo, moo eleng hore ha re sa kgona ho phela kantle ha yona.

Re tlamehile hore re ikopanye le moetapele wa leloko la motse toropo e leng mokhanselara wa rona. A tle a re hlalosetse hore ke ka lebaka la eng rona re sa fumana wa Wi-Fi, hore ke ka lebaka la eng re tlo tswa. Ha re qeta ho utlwa lebaka la bona. Ke hona moo re ka nkang qeto ya hore re etsa jwang hore le rona re fumane Wi-Fi. Ka he, le rona re e hloka jwale ka mang le mang, ebile e la toka ya rona hore re e fumane.

Ntho ba ka e etsang ba ditaba ke hore ba qale le ho beha dintho tse ntle tse etsahalang maphelong a batho ba tummeng hobane e se e le setlwaeding ebile ba re tlwaeditse le rona babadi ba ditaba hore ba re behele fela ka ntho tse mpe, ka hobane ba bona okare ditaba tse mpe e le tsona tse di rekisang dikoranta tsa bona.